Sawubona, sisi. Yimina umhlengikazi wakho, phephisa bakithi ngokukwehlele. Ngibonile ukuthi ulimele la ngesikhathi sekhefu. Ngiyabona nesibazi ukuthi asisihle kakhulu kodwa bengithi angihlole ukuthi unjani emoyeni, ingabe lokhu kukuhlukumeze kangakanani? Ingabe udinga olunye usizo yini ngaphandle kwebhandishi? Ngiyakucela ukuba uqine, kuzondlula. Kubuhlungu ngiyazi kodwa uzophola. Ngitshele ukuthi uzizwa kanjani ngalokhu okukwehlele ngizokwazi ukuba ngikusize, ngizokusiza ngayo yonke indlela.

Ukucisha umlilo kuyingozi, yingakho kumele ugqoke ngokufanelekile iy'ngubo ey'fanele ukuba zicishe umlilo, iy'ngubo ezingabambi umlilo. Ave kuyingozi ngoba ungay'thola ususha kwawena noma uhabule amakhemikhali ayingozi asentuthwini ebangwa umlilo. Lokho kungawukhahlameza kakhulu umzimba wakho, uphinde futhi kukuthunabeze nasengqondweni.

Ukuyeka imithi oyinikezwa udokotela osemthethweni kuyingozi kakhulu ngoba lokho kungenza ukuthi isifo onaso sigomeke bese singasazweli emthini. Asibukeli phansi abalaphi bendabuko, kodwa abaningi babo abahloliwe, namakhambi abo awahloliwe okwenza ukuba angabi sesimeni sokuba aphuzwe abantu. Ngingacebisa abantu kuba basebenzise amakhambi ahloliwe nokwaziwayo ukuthi kunani kuwona, nokuthi ayasebenza ngempela yini. Ngoba uma ngabe uzothatha noma ngabe yini uyoy'thola sewunesifo esigomekile esingaphinde futhi silapheke.

Ubuchwepheshe okufaka iy'ngcingo, ama-video kanye ney'nkundla zokuxhumana kungabasiza kakhulu abantu abadala ukuthi baxhumane nemindeni yabo ngazo zonke iy'nkathi, ikakhulukazi laba abahlala emakhaya abantu abadala. Iy'ngcingo, nama-video kungabenza behlezi besondelene nemindeni yabo, bakwazi nokuyithinta ngazozonke iy'nkathi uma bedinga usizo noma kunezimo ey'phuthumayo. Ukuhlezi bekhuluma nabo kuma-video kungasiza ukuvuselela imimoya yabo bangabi nangcindezi. Lokho okuzokwenza ukuba ukuhlala kwabo emakhaya abantu abadala kube lula.

Eminye yemiqondo ebalulekile okufanele ifakwe emfundweni yosizo lokuqala ezikoleni ukuqashiswa .

Iy'kolo zingavimbela ukusabalalisa ukugula kuzona ngokuthi zivumele abafundi abagulayo ukuba bahlale emakhaya baze baphole ukuze bengekhone ukuthelela abanye abafundi. Umfundi ongakalapheki akufanele abavunyelwe ukubuyela esikoleni, kumele alapheke aphole ngokuphelele ngaphambi kokuba avunyelwe ukubuyela esikoleni khona engeke athelele abanye abafundi ngesifo esimphethe.

Enye imbangela yokwagcwala kwey'bhedlela kakhulu ukuntuleka kwemitholampilo ey'ndaweni zasemakhaya. Ukube ey'ndaweni zasemakhaya kuba nemitholampilo eyanele ngabe abantu abagijimeli ukuyogcwala ey'bhedlela, bebezolithola usizo eduze kwabo emtholampilo. Uma ngabe uhulumeni ungasiza wakhe imitholampilo eyanele eduze kwabantu, kungasiza kakhulu kuphungule nomthwalo ey'bhedlela.

Le ndoda eneminyaka ewu-fourty ingaqala ngokuthi yehlise amathuba okubanjwa yisifo senhliziyo ngokuba ibheke ukudla ekudlayo, idle ukudla okunomsoco, iy'vocavoce nomzimba wayo, iphinde futhi izame ukuphumula ngokwanele.

Kubalulekile ukuthi amadoda afune usizo lokucindezeleka nokukhathazeka ngoba izinga lokuy'bulala liphakeme kakhulu emadodeni, yingakho kubalulekile ukuba asheshe athole usizo. Futhi amadoda ayinsika nemigogodla yomndeni yingakho kufanele ukuba anakekeleke engqondweni kanye nasemzimbeni. Ukuthola usizo ngokuphuthuma nangokushesha kungasindisa iy'mpilo zamadoda amaningi.

Inkinga yokucisha kogesi inselelo enkulu esibhekene nayo. Njengomphathi wesikhungo sezingcingo ey'phuthumayo ngiyakuqinisekisa ukuthi isikhungo sethu sihlezi sinamajenereyitha ukuze uma ngabe kucisha ugesi kungacishi yonke into, iy'ngcingo zihlezi zisebenza.

Nginibingelele nonke malunga. Njengoba sesizwile umnumzane uSmith abelana ngendaba yakhe yomuntu siqu ngalo mzabalazo wokululama ekusebenziseni kabi iy'dakamizwa kanye nophuzo oludakwayo. Ngiyethemba ukuthi ukwabelana kwakhe kukhona omunye okumthintile, kukhona omunye obhekene nale zinto abelana ngazo. Bengithanda ukunikhuthaza ukuthi ngingasabi ukwabelana ngezimo zenu ngoba iyona ndlela esikhulisana ngayo, iyona ndlela esinikezana ngayo amacebo okuthi siphume kule nkiyankiya esibhekene nayo.

Ama-agency ahlukene kwezinsizakalo zokuphepha ey'phuthumayo ngo-EMS lapha eNingizimu Afrika afaka o-Netcare, u-nine-one-one, o-ER twenty-four, o-SOS BLF. Ave besiza kakhulu ey'meni ey'phuthumayo kanye nasezingosini zomgwaqo ko-highway okuyimigwaqo emikhulu. Amathuba okulinganisa iy'vumelwano kokuphendula ukuba kulinganiswe amaholo, banikezwe ney'mfuno ngokulinganayo bonke.

Izici ezinomthelela ekusebenzeni kahle kwamaphayiphi omlilo ekulweni nemililo emkhulu ilezi zokusebenzisa amaphayiphi awensimbi, lawa ahamba ngaphansi ngoba wona adalelwe ukubamba umthamo wamanzi amaningi okhona ukucisha imililo.